Ngingavula i-akhawunti yebhange lelo uma kwenzeka ukuthi kunamabhenefithi angangilekelela mina empilweni yami njengomasingcwabisane okwaziyo ukusebenzisana nabantu masishane, kanti futhi uma ngikwazi ukuthi ngifake imali yami ebhange ibe nenzalo enhle ebonakalayo. Nokuthi futhi imali ekhishwayo nyanga nyanga zonke, ethathwayo ebhange ngokuthi ngisebenzisa ibhange labo, ibe phansi ingafani namanye amanani osuke ekhishwe amanye amabhange. Kanti futhi nokuthi lelo bhange lelo selethenjwe iminyaka eminingi yasetshenziswa nangabantu abaningi futhi.

Ngingeluleka umngani wami ukuthi akhethe i-savings akhawunti kunokuthi asebenzise i-cheque akhawunti ngoba, i-savings akhawunti iyamulekelela ekuthenini akwazi ukuthi ayishiye imali yakhe ebhange mase isiba nenzalo, ukuthi uma kwenzeka ukuthi ayikhiphe sekube nesikhashana ayishiye ebhange. Uyakwazi ukuthi athole amabhenefithi wakhe, kanti futhi ngingameluleka ukuthi angazami ukuthatha i-credit card, ngoba lokho kuyomufaka ey'nkingeni zezemali. Ziyomufaka ziyomenza ukuthi abe nezikweletu eziningi, futhi ey'zokwenza ukuthi angasawuboni namandla, akhe ney'mali zakhe ukuthi ziphelelaphi.

Lesi simo samphatha kabuhlungu umzala wami, u-Athandiwe. Yena wayethembele ukuthi ukuthatha umshwalense owenqubomgomo kuzomlekelela, kanti azange kumlekelele ngoba uthe uma sekwenzeka ukuthi sekumele akhiphe imali yakhe kamshwalensi, bamnikeza iy'nkinga ey'ningi. Wagcina engasayitholanga imali yakhe. Waphinde wafunda isifundo sokuthi empilweni akumelanga athathe iy'ndlela ezomlethela ukuphumelela masishane, kepha kumele athathe indlela and kwakuwukuthi ngaleso sikhathi ukuthi ahambe ayothatha umshwalense kwinkampani ethembekele.

Ngingafaka umntwana kubantu abazobe bazokwazi ukuthi bathole okuthize or bathole ucezu kumshwalense wami, futhi ngimubeke nanokuthi kube wuyena ozothatha iy'nqumo. Uma kwenzeka ukuthi mina sengiyahamba lana emhlabeni, kanti uma kwenzeka ukuthi ngishada khona, bengizofaka umkhwenyana ukuthi kube uyena ozothatha iy'nqumo mayelana nomshwalense loyo.

Bayalingeka bona ukuthi bathenge noma bengahlelile ngoba kuyenzeka ukuthi uma besathenge umoya noma idatha kwi-ephu yasebhange, kuyenzeka ukuthi uphele umoya loyo noma idatha liphele. Ngakho umane abe nentshisakalo ukuthi asebenzise imali ebengayihlele ukuthi ayisebenzise, bese eseyisebenzisela ukuthi athenge idatha lelo. Bayalingeka bona ukuthi bathenge ngisho noma bangahlelile.

Izinzuzo zenkampani ebhekele mina nomndeni wami ukuthi, uma kwenzeka ukuthi siyadinga ukuthi sikhiphe umshwalense wethu ongokwezempilo. Sisheshe sithole ukusizakala, futhi akukho lokhu ukuthi kumele ukhiphe imali engaphezulu kunalena obuyikhipha ukuze uzokwazi ukuthola amabhenefithi womshwalense wethu, futhi okunye okuyinzuzo esikutholayo ukuthi ungayisa ilunga lomndeni noma mina kunoma yisiphi isibhedlela esikhona esikhokhayo. Uma nje kwenzeka ukuthi amaphepha ami alungile futhi ngingakwazi ukuthi ngisebenzise leyo-medical aid kuleso sibhedlela leso.

Ukulinda umshwalense kamasingcwabisane kuba nomthelela ongemuhle ebantwini, ngoba kungenzeka ukuthi udinge ukuwukhipha lowo mshwalense loyo, kanti isikhathi sokuthi ulinde asikapheli. Ngakho-ke kwenza ukuthi kube nzima ukuthi ungcwabe othandiweyo wakho, futhi ungakwazi nokuthi umunikeze umngcwabo ohloniphekile onesidima, kanti ukube futhi nezinzuzo zalowo muntu loyo awukwazi ukuzithola zonke ngoba usuke isikhathi sokulinda singekashayi.

Yebo, kuwumqondo omuhle ukuthi ngithathe imali ebolekiwe ngoba ngizokwazi ukuthi ngikhokhele iy'kweletu zokwelapha, futhi ukuthatha imali ebolekiwe kuney'nhlelo eziningi. Ngingathatha inhlelo yokuthi ngibhadale ezinyangeni mhlampe eziyisithupha noma enyakeni wonke ophelele. Lokho ngeke kungifake ngaphansi kwengcindezi yokuthi ngisheshe ngikhokhele imali leyo.